Batho ba bantsi ga ba kgone go go batla tiro ka gonne ditiro tsa segompieno di batliwa mo mo difounung ga go sa isiwa di-CV ko meberekong, jaanong fa go sena data and-e data e tura ga gona se o ka se etsang gore o kry-e tiro.

Nna ke berekisa data thata ka gore ke tsena mo mafaratlhatlheng, ke tsena le mo inthaneteng ke bua le batho ebile ke batla ditiro. Jaanong data e botoka ke berekisa Cell C, data e botoka ka gonne tlhwatlhwa ya yona e kwa tlase e kgona go kry a data ya kgwedi e leng fifteen gig ka makgolo a mabedi empa le yona e ka tsaya beke tse pedi ka gonne ke berekisa data thata.

Tlhwatlhwa e ke e rekileng mo kgweding e fetile makgolo a le mararo ka gonne data ka e berekisa ebile kgwedi ga ise e fele empa data eo e ne e setse e fedile ebile go teng ke ya matsatsi a le some tharo ebile yone e fedile matsatsi a lesome tharo ga ise a fela, tshwanetse ke reke data e nngwe.

Ke data ya di-gig-e ke di le some a matlhano e leng gore e ka intumedisa ebile ga e ka tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi ke ke thome le kgwedi, nka e dirisa kgwedi yotlhe.

Batho ba ka kgona go kry-a mebereko ka gonne tle be go na le data ba ka kgona go leka le ka fo ba kgonang teng le bana ba sekolo ba ka kgona go dira ditiro tsa sekolo go se kgang ya gore ngwana ga gona data mo lapeng.

Data e dirisiwa ka ditsela tse pedi, o ka reka airtime ebile o ka reka data, data o e reka ko shop-ong ke batla o reke airtime ga o reke airtime o be o le gone o rekang data ka gonne jalo o kgona go kry-a ka tlhwatlhwa e kwa tlase. Reka airtime, tsenya airtime, ga re fetsa go tsenya airtime ke be re tsena re tobetsa, e be re tsena re reka data.

Gore data ya ka e bolokege, ke gore ke sa ke fokotse go tsena mo mafaratlhatlheng ke fokotse go bua le ba ko gae ke kgona fela fa data ka e ka bolokega jang, fela fela e phela e fela pele ga nako.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke o reka mowa ebe ke o fetola gore o nne data ebile ka tsela e tlhwatlhwa ya teng e nna kwa tlase ka gonne fa o ya kwa lebenkeleng o be o reka data, e tura go feta fa o ile o reka mowa o fetola data.

O kgona go mo rekela mowa, o mo romelela ona, a be a o fetola data kgotsa o kgona go mo romelela data a be a kgona go tsena a romela kgopelo ya tiro.

Tota ya gago ka nna le dithulaganyo tse di sa lekanyetswang mo megala ya mo seatleng, go ka thusega thata ka gonne rona ba bantsi re na le megala ya mo seatleng ga re na Wi-Fi ya ko magaeng a rona, jaanong o tlhaga go ka nna le go fetoga jalo re ka kgona go reka ra nna le data re sa nne re nna le data e le gore e fela mo sebaka-bakeng ga ba ka fetola melao go ka nna botoka.

Tiriso ya megala e e botlhale thata ka gonne bana ba kgona go tsena mo mogaleng ya bona ba dira tiro ya sekolo, e ba thuse ka di assignment e gore ba kgone go pass a kwa sekolong ebile e na le dibuka tse e leng gore di botoka go feta tsa kwa sekolong ba bala dibuka ba tlhaloganya botoka, go na le batho ba e leng gore ba kgona go ruta mo mafaratlhatlheng, go nna botoka thata ga go sa tshwana le kgale.

Bana ga ba sa inaganela ebile bana ga ba sa bala ba tshepile yona ebile e fetsa data ya bana ka gore nako e ntsi ba phela mo yone ba botsa yona dipotso ga go sa baliwa dibuka.

Megala ya letheka e tlhabolola kgwedi le kgwedi, kgwedi e go tla o mošwa wa o reka kgwedi e e tlang go tla phelang o le o ga o sa itse gore o dire jang. Ko meberekong metšhini ya tla e tseela batho ditiro, ko di-shopo-ng ga o reka o tsaya dilo e be o patelang mo thekenolojing.